Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka tsela e e sa siamang, ka gonne go na le bašwa ba sa bereketseng ba tlhokang gore ba berekise data for go etsa mmereko ya sekolo. So ka ditlhotlhwa tse godimo tsa data go bokete for bone gore ba kgone go etsa mmereko wa sekolo.

Nna ke dirisa data ya Telkom-o ke e reka ka hundred and fifty, mo yone go tswa data ya le data ya bosigo, data ya e gore e ka dula sebaka se se lekanang le dikgwedi tse pedi, data ya bosigo e gore e ka dula sebaka se se lekanang le kgwedi. Ke tlhopile yone botoka gonne ke yone e ke kgonang go e reka ka hobane ha e ture ke hundred and fifty ranta fela.

Data e ke e rekileng kgwedi e fetileng ke Telkom LTE data, ke e dirisitse ka lebaka la gore ne ke batlana le sekolo ke le mosebetsi. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele gore a poleke e a dulang mo yone e na le kgokagano ya marangrang na.

Data e ka ntumedisang ke data ya hundred gigabytes ke yone e nka kgonang go e dirisa kgwedi yotlhe, gape nka rata gore e tsene ka letsatsi la bo fifteen kgwedi le kgwedi.

Go dirisa thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yona ka tsela ya gore bontsi ba dipoleke di tla kgona gore difounu di nne le kgokagano ya marangrang, e tla re tswela mosola ka gonne re tla kgona go dirisa difounu sentle re sa sokole go bua le batho ba bangwe ba kwa di polekeng tse di farologaneng tse di kgakala, ka gonne nako kgolo le e nnyane re le ba ngata re lela ka kgokaganyo mo difounung tsa rona.

Fa o tsenya data mo founung ya gago o simolola pele ka go reka airtime, ga o kenya airtime mo sim card-teng sa Telkom-o o dailer star one eight zero star o bo o kenya dinomoro tseo tsa airtime, ga o fetsa o tlo dlala star one two three hash e tlo go isa mo o tlo kgethang, e tla go tlhagisetsa d number gore a o batla go reka airtime kgotsa batla go reka data wena o tlo kgetha option ya gore o reke data, fa o fetsa go kena mo option-eng eo e tlo go tlhagisetsa dinomoro tse dingwe gape tse di tle go botsang gore o batla data ya mofuta mang kgotsa ya bokae, then o tla kgetha ge moo o bo o e kenya e be e tsena.

Gore ke netefatse gore ka dinako tsotlhe data ya me e bolokegile ke gore ka nako e e leng gore ga ke berekise data le inthanete, ke tima founu ke be ke timile data ke sa e tlogela e le on-o ka dinako tsotlhe.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa, mme ga ke fetsa ke go fetolwa gore e nne data, ka tsela eo ke bona ke boloka madi ka gonne ke tlo kgona gore ke ikgethele gore ke batla, data ya mofuta amang le e kanakanang gonne data e kgona go dula sebaka se se telele go feta mowa.

Jaaka Nna le tsala ya me rele mo mafelong a a farologaneng ee, nka kgona go aroganya data e ke nang le yona for ene gore a kgone go romela kopo ya gage ya tiro ka emeile. Se ke tla se etsang ke gore ke dailer star one eight zero hash ga ke fetsa ke ye ko option-eng ko tlo ntumelelang gore ke kgone go aroganya data ya ka ka le ena kwa leng teng, ga ke fetsa ke tlo kenya di-number tsa gage gore e kgona go kena straight ko go yena ga e fetsa go tsena o tla kgona gore a berekise.

Diphetogo tsa data di tlo ama badirisi ka ditsela tse di siameng le ditsela tse di sa siamang, ka gonne ga re le batho gare berekise marangrang a mogala a tshwanang. Go na le ba tlo nnang le bokgoni ba gore ba boloke madi go na le gore ga ba ne ba kgona go boloka madi ka gonne e tla batla gore ba nne ba dule ba reke mowa ba kgone go reka data kgapetsa le kgapetsa.